Nnyaa, ga ke nagana gore ditlhare tsa setso di ka thusa go ima, gonne ditlhare tsa setso bontsi jwa tsone borradisaense ga ba dumele gore re ka di dirisa go thusa go ima, ka gonne ditlhare tsa setso di ka baka malwetse kgotsa di ka dira gore go nne le dikgwetlho mo peleging ya gago.

Ee, go ya ka nna melemo ya setso e thusa go tokafatsa mmele le go tlosa madimabe, gonne go na le direkoto tsa batho tse di bontshang gore melemo ya setso e ba thusitse, jaaka di ba thusitse ka go tokafatsa dikamano tsa batho, go thusa batho go boloka malapa a bona, go thusa go tlosa dithogako kgotsa dikhutsa le tse dingwe.

Phitlhelelo e lekanyeditsweng, dikgwetlho tsa thuto, dipharologanyo tsa tiro, dipalangwa dikgwetlhile, go kgobiwa ke batho mo setšhabeng le go tlhaolwa. Mme re ka nolofatsa matshelo a bona ka go rotloetsa batho go akaretsa bogole, go tlhopha kgotsa tlhopho ya dipalangwa tse di phothulogileng, go ba rotloetsa go dirisa thekenoloji e thusang go tlhapa le go tlosa di-carpet-e le dimetse, gore ba kgone go tsamaya sentle.

Mo di ngwageng tse di fetileng, malome wa me o ne a tlhatlhobiwa ka kankere, mme ba mo romela kwa bookelong bo bongwe, ko bookelong bo bongwe ba ne ba mmolelela gore ga a tlhatlhobiwa ka kankere, ga ba bone kankere mo mmeleng wa gage. Mme jalo, ra tshwanela ke go akaretsa borramolao gore ba tle ba re thuse, mme fa re leka go golaganya le bookelo, batlhatlhobi ba ba tlhatlhobileng malome wa me ka kankere, ba na ba re bolelela gore direkoto di timeletse, mme se ga sa re tshola sentle.

Re le batho re tshwanetse go fokotsa go gotsa molelo kgotsa go fisa dilo, gonne mosi o yang kwa loaping, o fetola seemo sa tlelaemete, mme fa seemo sa tlelaemete se fetola, go nna le dikgwetlho tse re lebanang le tsona, jaaka bolwetse jwa mafatlha le a mangwe.

Go opa ga tlhogo, kgatelelo ya menagano le go nagana thata ka tsela e e sa mmele wa me.

Tsela e bonolo ya go lemoga kankere ke fa o ka etela bookelo kgapetsa le kgapetsa go dira diteko. Mme borrasaense, ba kgonne go fitlhela didirisiwa tse di tokafaditsweng tsa segompieno. Kankere e bonolo, e alafegang bonolo, ke kankere ya mabele.

Fa batho ba pitlagane mo lefelong le lengwe, go nna bonolo gore malwetse a kgone go phasalatsana, malwetse a tshwanang ka leroborobo la COVID-19, go gotlhola le malwetse a tlisang ke leswe.

Ke botlhokatiro, go tlhoka mabone kgotsa metsi, go nne ke dilo tse batho ba sa kgoneng go tshelang ka tsone, kgotsa dilo tse e leng gore fa batho ba sa di fitlhelele ga go nne bonolo go tshela.

Fa ditleliniki e le tse dintsi go nna bonolo, batho ba kgone go fitlhela thuso, go nna bonolo gore batho ba kgone go itse maemo a boitekanelo a bone, ebile se se tokafatsa boitekanelo jwa motho ebile se oketsa le kitso ka maitekanelo a rona.

Re ka ba thusa ka go ba batlela bathusi kgotsa batlhokomedi, go tla go ba gopotsa go nwa molemo, go ba naya molemo ka nako e e siameng ka tshwanelo. Mme fa ba sa dire jaana, maemo a boitekanelo a bone a tlile go fokotsega, mme fa a fokotsegile mebele ya bone e tlile go nna bokoa, masole a mmele a tlile go nna bokoa, mme fa mebele ya bone e le bokoa, go nna bonolo gore ba fitlhelele malwetse a a bolayang.

Re le batho re na le mokgwa wa go nyatsa kgotsa go leba kwa tlase ga batho ba ba imileng, kgotsa ba ba nang le bolwetse jwa HIV, thata-thata fa e le bana. Mme re tshwanetse go itse gore bolwetse jwa HIV ke bolwetse bo bo koafatsang mmele, mme go na le tsela e re ka itshireletsang ka ona go tokafatsa boitekanelo ba rona, fa o na le bolwetse jo. Go efoga go ima kgotsa go fitlhela ga HIV, ke go dirisa sesireletsi.

Dikolo di thusa bangwe ka go ba neela dijo le go rutiwa gore ke dijo tse di feng tse di siametseng mebele ya rona, kgotsa ke dijo tse di feng tse di sa siamelang mebele ya rona. Mme kakaretso ya sekolo ya go nnela bana dijo ke kakanyo e siameng gonne e thusa le bana ba batswang ko malapeng a palelwang, e ba thusa go dira sentle mo tirong ya bona ya sekolo, e ba thusa go nna le.